Ee, ke a dumela, go na le merogo e le mentsi e e leng molemo go e leka go tshwana le morogo wa lephutse, go tshwana le merogo e e leng gona mo Aforika e e leng molemo mme ke a dumela.

Go jala maungo a go tlhoka bopelotelele ka gore o tlo ema lobaka lo loleele gore jalo ya gago e kgone go gola mme ka nako dingwe e na le gore e a swa pele e gola jaanong tshwanetse o be botlhale o itse gore o tshwanetse go e nosetsa jang, o tshwanetse o e jale mo mmung o jang jalo le jalo.

Rona ga re jala ditamati, re di jala re no latlhela dithapo tsa teng mo mmung o o nonneng mme tla re morago ga nako wa bona matlhare o tlhagelela mme o itse gore setlhare sa gago se a gola mme ga se ntse se gola o se tlhomela kolota e tla se thekgang gore se sa wa mme ga o fetsa o kotula o nna o ntse o netefatse gore mo go nonne gore ge di kgone go gola gape.

Go jala rooibos go simolola ka go jala peo mme morago ga go jala peo, peo eo e tshwanetse go jadiwa mo e leng gore ga e tlhoke metsi mme e dula e ntse e na le metsi mme e nna ntse e nosetsiwa, e nosetsiwa mme go tseya dikgwedi di le lesome le borobedi gore rooibos e be ready. Mme ga e le ready ba e tseya ba e kotula mme morago ga ba fetsa go e kotula ba dirisa tsela e ba e bitsang fermentation mo e leng gore ba e tsaya ba ile go e omisa koo gore e nne le monkgo le mmala o mo pila o itsegeng ka yona mme morago ga moo ga e setse e omile a o ka nna wa bedisa metsi a gago mme wa tee ya gago ya rooibos ka kopi.

O ka itemogela mmele o botoka, o ka itemogela sukiri e e botoka mo mmeleng, o ka itemogela masole a mmele a nonofileng mme o ka itemogela tatlhego ya mafura mo mmeleng wa gago mafura sa batlegeng. Ke dilo tse dintsi tse di molemo tse o ka itemogelang tsona go tswa mo go rooibos mme e botlhokwa thata gore o nne o ntse o e nwa mme le ka letlalo e a thusa gore letlalo la gago le nne le ntse le le o ka re la leseanyana.

Enngwe ya dikgwetlho ke tlhokego ya metsi mme metsi ga tlhokega, dijalo tsa rooibos di palelwa ke go gola ke go nolofatsa mme kgwetlho e e ka rarabololwa ka gore balemirui ba nne ba ntse ba na le metsi a ba beilweng fa le gongwe gore motlhang dipula di sa ne a ba e le gore ba kgone go tswelela pele ba nosetsa dijalo tsa bona.

Bothata bo balemirui ba fetang mo go bona gantsi ke phetogo ya loapi, o kry-a 'tsatsi le lengwe go fisa thata dijalo di a omelela, letsatsi le lengwe go tonya thata dijalo di a swa mme le tlhokego ya metsi ke e nngwe ya dikgwetlho tse kgolo tse ba fetang mo go tsona mme e nngwe ya tsona ke diphefo tse di maatla tse di wisang dipeo mo ditlhareng tse di 'irang gore dijalo di di a gola go fitlhelela ka mokgwa o di tshwanetse go ba ka teng.

Maungo a kgona go dirisiwa go dira dinwamaphodi jaaka bo juice-se, di kgona gape-gape go dirisiwa go dira bo di-pudding-e, e kgone go dirisiwa go dira dilo di le dintsi go na le maungo a mangwe ba bitsa di-dried fruits ke maungo a ba omisitsweng batho ba kgona go a ja a le jalo mme ke ditsela tse dintsi tse maungo a dirisiwang gompieno.

Go na le maungo a le mantsi a a jewang mo lefatsheng thata. Maungo ao ke diapole, dipanana, dinamune, dipiere mme maungo a gore a jewe thata jalo ke ka lebaka la gore a dirisiwa e seng fela go jewa le fela go 'ira di-product-e tse dingwe go tshwana le go na le e ba dirisang ka tshenyo, tlhokego thata.

Merogo e e lengwang thata mme e e jewang thata ke ditamati, ditapole le dieiye mme ka gobane dijalo tseo ke dijalo tse e leng gore di dirisiwa thata lefatshe lotlhe re di dirisa go di ja, re dirisa go apeya ka tsona, re dirisa go ira di-soup-o ka tsona mme di bereka thata mo dijong ga gona gore o ka apaya wa se lokele e nngwe ya tsona mme ke tsona tse di jewang thata mo lefatsheng go ya ka mokgwa nna ke itseng ka teng.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo mo temothuong ya gompieno ka gore di mo tlhokegong e kgolo thata mme mabele a lemiwa thata ka gore go jewa mabele thata, mabele a dirisiwa mo dijong tse dintsi mme gape-gape dithoro go na le ko e leng gore di beiwa teng go tlhokomelwa gore motlhang kotsi abo e le gore re na le dithoro tse re ka di jalang mme go botlhokwa gore go nne le dijalo mme re kgone go nna le dijo.

Fa go wine farming go bolela ka temothuo ya go lema wine kapa yone e bitsiwang mme ga se dijalo jalo, ke dijalo mare ke dijalo tsa go dira mo e leng gore ba dira yona e re e nwang e leng bojalwa nka e tlhalosa jalo.